Ho ba sehwai se setjha sa diphoofolo o batleha ho ba le tjhelete sa pele. O reke lefatshe moo o tlo ruelang teng diphoofolo tsa hao. Sa bobedi, o be le tjhelete ya ho reka diphoofolo. Sa boraro, o batleha le hore tulo eo o e rekileng e na le metsi diphoofolo tsa hao di tlo kgona ho nwa metsi. O di tholle phoofolo tsa hao dingaka ngaka e tla nne ntse di shebile, e ntse di fepa hantle. Sa bobedi o be le metjhini, o be le metjhini e nepahetseng jwale ha o tswa o ruile diphoofolo tsa hao.

Ho nolofatsa thekiso ya matjhaba ya dikgoho tse ruileng naheng ena ho hlokahala mokgwa wa mefuta e mengata. Sena se kenyeletsana ho netefatsa boikamahanyo le melawana ya kgwebisano ya matjhaba. Ho theha morwalo wa motheo o tiileng bakeng sa tlhahiso le kapa le ho tshehetsa balimi ka phihlello ya mebaraka le tsebo.

Nna ke nahana hore ho ya ka motho, ha siya mahaeng a ya ditoropong. O tloha a yo batla monyetla ya mesebetsi hobane ditoropong, monyetla ya mesebetsi e mengata le diphihlello tsa thuto le ho hlokomela, ya ho hlokomeleha ha bophelo. Tulong tsa ditoropong dintho di tholahala ha bonolo. Ditsela le di-clinic-i di .

Basebetsi ba mapolasi ba phetha karolo e kgolo e bohlokwa tlhahisong ya dijo. Mme ba lokela ho tshwara ka seriti ba fumane moputso kapa tjhelete e nepahetseng e kgotsofatsang, ba lokela ba fumane molemo wa insurance ya bophelo bo botle, le matsatsing a lefu. Le ba batla hore ba fumane le dinetefatso tse ntle, hoba ke bona re tshireletsehileng ho bona. Ba tshireletsehile hore re thola dijo tse ntle temong, e ba e etsang mapolasing.

Ho so o tlamehile ho nolofatsa phihlello ya ditjhelete ho matlafatsa bo rakgwebo ba batjha. Ho fetola mehopolo ya bona hore ba be le dikgwebo tsa bona tse sebetsang. Ke ka hoo, ha mmuso o kenya letsoho ho theheng hwa mosebetsi ho bo rakgwebo ba banyane ho fetola maphelo a bona hore ba etse le fapang ya mosebetsi setjhabeng.

Dumela motswalle. Ke ne ke batla ho tsebisa ka dintlha tse mabapi le, e thusang dihwai le mang le mang a nang le thahasello ya temo. Mananeho ana a fana ka tlhahiso leseding ka mekgwa e metle le mahlale wa ho tseba, tsa ho tseba ka tsa temo.

Motswalle Lefapha la Temo le ka ho thusa bothateng bo hlahetsweng ke bona ba seboko se jang poone ya hao. Lefapha la Temo le fana ka moriana wa ho fafatsa dijellong tsa hao tseo di tseo o di jadileng, kapa pooneng tsa ho tlosa seboko seo. Sefafatso sena se bolaya diboko tse hlayang dijalong tsa hao, empa , dijalo tsa hao, ha keke tsa ba le bokotsi ha o di pheha. Sefafatso sena se bolaya seboko sena hore dijallo tsa hao di hole, di be ntle, di netefale.

Dumela monghadi oo o buang le yena mo mohaleng ke Polena. Ke founa tje mohaleng ke batla ho botsa kantoro ya lona ka lebaka la dipampiri tseo re di fumaneng tulong ya rona. E bolelang hore re dumetse ho ka lefatshe. Jwale ne re batla ho tseba hore ke ntho e tiileng kapa ke ntho ya nnete eo e ngotsweng moo, hore re ka nka lefatshe le, re le sebedise.

Ke rata ho pheha dijo e leng mokopu, dinawa le ditapole, hoba di haha mmele. Ha o jele dijo tsena di netefatsa mmele wa hao hore o seemong se setle le masole a mmele a hao, a seemong se setle. Ebile le wena o ba seemong se setle sa bophelo.

Nku ke phoofolo e nang le boya bo bongata. Ebile boya ba nku bo etsuwa diphahlo tse ngata ngata ka ho fapana. Ho etsuwa dijeresi haholo tse ntle, tse nang le boya tse futhumetseng tsa mariha. Le boya le lekoko la nku le la kgomo le tsona di etsa diphahlo tse ntle haholo. Boya ba teng ho fumaneha diphoofolong tse kang dinku , pudi ke tsa ntje phahlo tse ntle haholo.

Metsi a re wa fumahanang difefong jwalo ka pula, ha di nele dipula ke metsi, o nka wa behang ka hara ditanka, kapa ke metsi o nka re ka o le leng la matsatsi metsi ha sa le yo. O nka nosetsa dijelello tsa ha lona, diphoofolo tsa lona le di tshelle metsi a nwe. Hobane ke metsi a hlwekileng. Ke metsi a tlhaho, metsi ao, a bapala karolo e kgolo.

Polasing ya motswalle wa ka, nka fetola tsela ya ho lema ya ho sebedisa metjhini e a e sebedisang ho lema. Re reke metjhini e metjha le ho lema re reke trekere. Re tlohelle ho fedisa ho sebedisa tsela ya kgale ya ho lema. Re reka metjhini e metjha ya sejwalejwale nthong tsa ho lema. Le mo re o leba ho phakise ho fele.

Boikwetliso ba basebetsi ke ntho e e bohlokwa haholo. Ho ba mmele wa batleha hore o phomole le methapo e otlollehe. Jwale ho ikwetlisa ke ntho e bohlokwa haholo bophelong le phallo ya madi mmeleng. Tsamaile ho tsamaya hantle jwale ho hoba ho bohlokwa ho ikwetlisa. Basebetsi ba lokela hore ba ikwetlise hanyane, e seng kaofela ke nako ya mosebetsi. ho sena nako ya ho ikwetlisa.